Umfuyi into anoyenza kukumana ezidipha iigusha zakhe okanye imfuyo yakhe, amane eyidipha. Ezo zithe zanebhula, azithathe azibeke zodwa ecaleni kwindawo yazo zodwa up until zide ziphile kakuhle.

Esona sityalo esindenza umdla kakhulu uba ndingasityala apha kum endlini ngumbona, ngoba umbona uyakwazi uwujika ube ziindidi ngeendidi. Uyakwazi ukwenza umgubo kuwo, uyakwazi ukwenza iflawa kuwo and kwaye uyakwazi uwutya uwodwa umbona. Ndiwuthandela leyo into yona.

Andivumelani ncam nalena ingcaciso, kuba iihagu zitya ukutya okufumanekayo and i-most yazo iihagu ngoku zisempilweni ngenxa yokutya ezikunikwayo okulahlwayo ngabantu. Iyakwazi ihagu ukuziklina ngoku kwayo, iyakwazi ukuzikhethela into emayiyitye.

Umbona ungakulungela ukulinywa apha kule ndawo ndihlala kuyo. Ngoba imvula ayinqabanga kakhulu apha and nalaa mpepho esuka elwandle apha ezisa ubumanzi, ukufuma apha leyithi nasekuseni, ingawulungela kakhulu for umbona leyo.

Xa ufuya iigusha lindela ukuba zizawuba khona amaxesha ekufuneke umane uzifaka isitofu khona ukuze zingafunyanwa zizifo. And also funeke ugcine uboya bazo iigusha zakho buklini, busempilweni erayithi, ngoba uboya xa bumdaka kakhulu kulapho zizisa izifo khona.

Umlimi osebenzisa i-artificial intelligence ngumlimi ogqibeleleyo ngokupheleleyo, ngokuba yena uhambelana namaxesha. Ukhumbule iminyaka iyahamba and namaxesha ayatshintsha nempilo esiyiphilayo iyatshintsha ngokwanjalo. Ukuze ukwazi ukuhambelana neminyaka, ukwazi ukhulisa okanye ukuvelisa izinto ezihambelana neminyaka nangelo xesha zifuneka ngalo, kufuneke uhambelane nayo iminyaka, uvumele utshintsho lwenzeke kuwe.

Okokuqala, ndizawuqokelela amanzi anga emvula. And okwesibini, ndiwakhe amanye emilanjeni because kulena indawo ndihlala kuyo awekho kude kakhulu imilambo apha, noko uyakwazi uhamba ngeenyawo uyofikelela kuyo. And okwesithathu, ndizawukuqokelela lana amanzi siwasebenzisayo apha endlini, ndiwarisayiklishe, apho ndizawenzela uba mandikwazi uphinde ndinkcenkceshele ngawo izityalo zam.

Imeko yomhlaba wakho otyala kuwo kufuneka ibe semgangathweni wezityalo ezo uzityalayo. Khumbula, if uzawutyala isityalo okanye imifuno kwindawo engachumanga okanye engekho fertile, kulapho uzibulala khona ezaa zityalo because azizufumana mhlaba uchumileyo ngokolu hlobo silifuna ngalo izityalo zona. Kulapho kuzawufuneka usebenzise iifethalayiza khona, imigquba ukuze uphuhlise umhlaba wakho ukwazi ukutyala khona.

I-agriculture okanye umsebenzi wezolimo ngoyena ubaluleke kakhulu mvanje apha eMzantsi Afrika. As uba amaxesha e-inflation neteks apho zenyuka imihla nemihla, kubalulekile uba ukwazi ukuzikhulisela izityalo zakho, ukwazi ukufumana ukutya okufresh okusuka egadini yakho. Ukwazi uzophinde uzithengise ezaa zityalo, uzenzele ingeniso ngalaa mali, kunokuba uyohlala eofisini imini yonke usebenzela omnye umntu kunoba uzisebenzele wena.

Ewe zikhona. Umbona, umbona uyachuma kanti ngexa kukho naye imbalela. Mvulana namvulana ayifumanayo iyakwazi utyala, uyakwazi ukuthwala iziqhamo ezoneleyo.

Ukuziqalela ingadi yakho yeyona nto iluncedo kakhulu, ngokuba uzokwazi ufumana izivuno ezifresh okokoko and uyakwazi ukuzivelisela izivuno ezichumileyo uzithengise kwimakethi, uzenzele imali esecaleni. And leyo into izawukwazi ukukwenza wena ukuba ukwazi uzigcina usempilweni ngokuthi umane usitya ukutya okusempilweni.

Into evela engqondweni yam xa kuthethwa ngokugcinwa kokutya okukhuselekileyo yinto endixelela ukuba oku kutya kugcinwa kwiindawo okanye kwiitoti ezivalekileyo ezilapho, nalapho ziza kubekwa kwindawo for ukuba ngomso zikwazi ukuba maziphinde zisebenze or ziphinde zikwazi ukuchumisa ezinye izityalo eziza kuthi zityalwe abantu bakwazi ukufumana ukutya okusempilweni kuko. Noku kugciniweyo apha ngokukhuseleko kwenzelwa ukuba kungafumani zifo, ezo zifo eziza kuthi zimoshe okanye zigulise abantu.

Akufanelekanga ukuba kunjalo ngokuba uMzantsi Afrika umisiwe umgaqosiseko wokusekelwa kwemivuzo yabantu. Kuthi ke xa, xa imali yakho incinci eli hlobo kunyanzelekile uhambe uyise ngaphambili kwabaseLabour then bazokwazi ukuhambisela i-case yakho phambili, because akumelekanga uba ufumana le mali ingako kuneyabanye abantu.

Ukuveliswa kwamaqanda ziinkampani ezincinci okanye ngamashishini amancinci kunegalelo kakhulu ekuphuhliseni uqoqosho lweli lizwe lethu, ngokuba xa kuthe amaxabiso enyuka kwezi nkampani zinkulu bona bayawehlisa. Then kulapho bekwaziyo ukuthengisa imveliso yabo and kulapho abantu bakwazi uthengisa babone izinto ngemali elula okanye ngemali encinci kubo.